Ho boloka data ke tima auto update ya di-apps ke kwale background data ho di-settings ke sebedise data saver mode haebaneng kea kgona hape ke connect-e le ko Wi-Fi or free Wi-Fi network tse leng teng moo ke leng teng.

Radio ile ya nthusa haholo hobane e ile ya mpha ditshebetso tsa dikolo tse ntse di sebediswa hona jwale. Ke utlwile ditshebediso le ditaelo ka tsela ena ka radio. So radio e thusitse haholo ka ditsela tseo.

Ke rata papatso e buang ka bothata bo ke tobaneng le bona mme e ntlhakisetsa tharollo. Nna ke ho he ha haholo ke dipapatso tse nang le molaetsa o hlakileng ho advertise-a.

Mmino wa ka o nka bapala motshehare ka nako tse leng hore batho ba tsohile ba mametse teng ka bo twelve, two, four or three, two, six. Ka nka fuwa monyetla wa ho letsa eya, nka etsa kopo ya ka.

Ho kenyetsa nkgono moholo Wi-Fi ho thusitse haholo ka ditsela tse ngata. Se ba kgona ho buisana le ba lelapa ka di-video call, ba ikutlwa ba le haufi le bana le ditloholo tsa bona. E thusitse hape le ka ho ithuta ka di app tse tshwanang le di-YouTube le Netflix, Wi-Fi e thusitse bophelo ho etsa bophelo bo be monate for bonkgono le bontate ba baholo ho ithabisa le ho ithuta.

Ka pono ya ka di dinakong tsa kajeno, ho betere ho thola ditaba seterateng kapo di-social media-eng or Twitter or ho Facebook.

Ke ngodisitse ho khampani ena ya mmino ho Google feela ka ngodisa ka lebitso le ka email address se ba patala ho patadiwa hee, ka EFT bank transfer. Ho ne ho batleha feela ID document ya ka ho bontsha hore ke nna na.

Malome founu ya ka e entse bophelo bo be bobebe haholo hona jwale ha ke sa hlolwa le ke mathata a ho botsa hore di-parcel-e tsa ka di fihlile kapa tjhe. Ke se ke kgona ho di-track-a ka app fela mme ke bona hantle le hore na di kae le hore na di tla fihla neng. Dintho tsena di etsahala fela le ka founu e ya ka ke nang le yona.

Ho se ho shebane le loadshedding mosebetsing ne se ho na le backup generator ya ho shebana le mathata a jwalo, so ne se re bane le di-loadshedding ka pele so jwale se ho na le generator, e leng hore ya sebetsa ha se re bane le di-loadshedding.

Diphetheho tse leng hore ke di bone ke hore batho ba bangata se ba le ho social media diphethoho tse ding hape tse ke di boneng ke hore bana ba batjha se ba tseba ntho tse ngata ka lefatshe le hore lefatshe la bona le a hola.

Re le baithuti ba university, re kopane mona ho bontshana ho re, Wi-Fi hotspot e nka sebetsa jwang and-e e nka thusa jwang university-ng ya rona. E nka qala ka ho matlafatsa katleho ya baithuti e tle hape ka ho thusa ka dipatlisiso tsa dibuka e fokotse hape le kgatello ya maikutlo ha o hloka ho bua le batho. E nka matlafatsa puisano le ditshebediso tsa sekolo le dikolo tse ding hape.